Uma ngingacabanga imidlalo yendabuko, lokho kungenza ngizizwe ngixhumene nesikhathi esedlule ngoba leyo midlalo beyijabulisa, beyimnandi futhi beyidlalwa iwowonke umuntu emphakathini.

Iphrojekthi ethile engiyibonile engiy'gqugquzela ukuthi ngiyizame ngokwami imayelana nobuciko obuhle yemisebenzi yezandla argh.

Indlela engizizwa ngayo uma ngizama ukushintsha umsebenzi wokuzilibazisa uba yiholo. Ngifikelwa ukuthuka kodwa ngiphinde ngifikelwa ukujabula ngoba ngazi ukuthi ngenza into engiyithandayo ngenhliziyo yami yonke, futhi into engijabulisayo. Kodwa manje leyonto engiyenzayo siyizoyenza ukuthi ngibe neholo okuyinto uzongigqugquzela kakhulu ukuthi ibe yimpumelelo le nto le engiyenzayo.

Uma ngingavuka kusasa ngazi ukuthi uthola imali ngento elula njengokweluka bantu izinwele, ngingazizwa ngendlela engizizwa ngayo manje ngoba lokho kuyinto eyenzakalayo njengamanje. Bakhona abantu abathola imali ngokwenza lokho, kodwa le nto leyo igxile igxile ekutheni umuntu unekhono yini lokuthi enze lezo zinwele. Ngakho-ke imizwa yami beyizoshintsha uma kuwukuthi ngingavuka kusasa ngikwazi ukuthi ngiluke umuntu izinwele ngakho-ke bengizojabula ngoba ngazi ukuthi nami ngizokwazi ukuthola imali ngalelo khono.

Ezinye izinto engizithandayo kanye nezokungcebeleka, ukubhala kanye nokufunda izincwadi ezahlukahlukene. Bese ngithanda ukungcebeleka nabangani bami noma ngiye epaki ngibuke imvelo lokhu ngikujabulela ngoba kungilethela ukuthula futhi kuyangisiza ukuthi ngicabange izinto ezingihluphayo.

Izikole zingaqinisekisa ukubamba iqhaza kwawowonke abafundi kungakhathalekile izinga lekhono labo. Ngokuthi igqugquzele wonke umfundi ukuthi adlale imidlalo ezobe idlalwa ngalelo langa. Baphinde bagqugquzele ukuthi badlale ngokuhloniphana futhi ngokulingana nangokuthi badlale imidlalo elula engeke ize ikhethe iphele emasini. Ngale kwalokho bangenza ukuthi abafundi kube yibona abazokhetha imidlalo ezodlalwa. Ngakho-ke lokho kuzobajabulisa futhi kubagqugquzele ukuthi nabo badlale.

Amathuluzi ongawadinga ukuze ushintshe umsebenzi wakho wokuzilibazisa ube ibhizinisi, kungaba ibhizinisi pulani.

Izinselela ezingaba khona ngokuhlinzeka ngezindawo zemidlalo ezanele emiphakathi enganakiwe, kungaba ukuthi ngaphambi kokuba kuqedwe ukwakhiwa noma ukunikezelwa ngazo lezi ndawo .

Izikolo zingabafundisa abafundi ngokubaluleka kanye nempumelelo kokuthi badle ukudla okunomsoco kanye nokuvimbela ukulimala maqondana nokubamba .

Kumina imidlalo yesintu ililolonge isiko lami ngokuthi leyo midlalo beyigqugquzela wonke umuntu ukuthi adlale lowo mdlalo osuke udlalwa ngaleso sikhathi. Ngakho-ke lokho kwenze wonke umuntu azwane ngaleso sikhathi. Futhi kube nobudlelwano phakathi kwabantu obuzoqhubeka ngaphandle komdlalo. Lokho okwenza ukuthi ngizizwe ngiziqhenya ngobumina ngoba leyo midlalo bengasiyimdlalo yokuthi uyadlala nje kuphela, uchitha isizungu kodwa beyifundisa ubumbano kubantu, ngakho-ke lokho kuyingxenye yami njengomuntu ngesikhathi samanje.

Ngokucabanga kwami, izikole kufanele zithule amakhodi ezemidlalo ahlukahlukene nasafufusa futhi ziphinde zibe nezemidlalo evamile ngoba abafundi banamakhono ahlukile. Akuwona wonke umfundi unekhono lokudlala le midlalo evamile. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi bathole amakhodi ezemidlalo ahlukahlukene nafufusa, inqobo nje uma kukhona abafundi abanele ukuthi bangakha iqembu futhi bakwazi ukuthi benze lowo mdlalo, uthokozise futhi uthandwe nangabanye abantu noma abanye abafundi bakwezinye izindawo.